Akungaphathi kuhle nakancani ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi ngombana imali le yinengi and uthola ukuthi kwesinye isikhathi ibhesi le ayifiki lapho engiya khona kumele ngiphinde ngikhiphe imali enye ye-taxi ezongisa egeyidini lapha engiya

Ngombono wami, kungombana intengo yeembaseli ayihlali esigabeni esisodwa, kwesinye isikhathi iyakhuphuka kwesinye isikhathi iyehla.

Kubalimaza khulu esikhwanyeni ngombana baberegisa imali enengi khulu eenkhweleni, bathatha emalini engabe bathengela ngayo abentwana uburotho.

Ngingathanda bona bazise abakhweli ngaphambi kwesikhathi mhlambe babazise iinyanga ezimbili ngaphambi kobana iintengo zitjhuguluke.

Kumele baqale ukobana abantu abakhwela iimbhesezi abarholi ngokufana begodu ababeregi iimberego efanako ngakho-ke kwamele kuqalwe ukuthi kuthathwe isikhathi esingangani kokuthi kukhutjhulwe iintengwezi.

Iye, urhulumende kwamele angene ngombana sikhumbule abantwaba ababerega emakhwitjhini abarholi ngokwaneleko ukuthi bangasolo bakhutjhulelwa iintengo kancanikancani, urhulumende uyadinga ukuthi abahlangabeze phakathi naphakathi bakghone nabo ukuthi bakwazi ukutlhogomela abantwana babo, imali yabo ingapheleli eenkhwelweni.

Iye, kungabadosa ngombana bazabe bawonga ekutheleni amafutha eenkoloyini zabo ngombana amafutha eenkoloyini zabo ayadura ngokukhwela iinthuthi zomphakathi bazabe bonga.

Ikhutjhulwa ngombana haye kubujamo.

Awa, seyiyatjhugululwa nje ngaphandle kokutjheja, abaqabangelwa abantu abadosa emhlweni.

Iye, iyakhambisana nobujamo bomnotho intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade ngapha emphakathini wasekhaya.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu ngombana abantwaba sele bakhulile begodu abanayo enye imali evela emasayidini, banemali ye-pension kwaphela.

Kwamele abogogo nabomkhulu abangaphezulu kweminyaka ematjhumi asithandathu banikezwe iimphepha ezitjhoko ukobana baphungulelwe intengo yokukhwela namkha nabakhwela amabhesi kuthonywe ngabo ngaphambi kokuthi woke umuntu alandele ukuze kubonakale ukuthi ngibo bodwa

Iye, lokho kungarhelebha khulu ekubazisi ukuthi bahlalaphi ngombana nanoma behliselwa sabe nazi ukuthi abogogwaba nabomkhulwaba bahlala kiziphi

Kungabasiza ukobana bonge bakwazi ukUberegisa imali le kwezinye izinto ezibalulekileko khulu.

Nabangafumana isaphulelo samaphesente amatjhumi namkha amatjhumi nahlanu, kungaba yinto ehle khulu.

Awa, azibatjheji ngokwaneleko ngombana kwesinye isikhathi bathumela iimbhesi abazibonako ukobana azisisebujameni obufanele kobana zikhambe endleleni namkha zilayitjhe abantu bese uthola endleleni sezistaka, nabatjhayeli bangazi nokuthi benzeni

Iye, iimbesi zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.

Iye, zona ziyabafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli nanoma zikhamba isikhathi nje endleleni

Iye, babaphatha kuhle abakhweli babo begodu abanengi bayakwazi nabakhwele bangemihla nemihla kakhulukazi, laba ababerega emakhwitjhini, abo-driver babazi khulu.

Iye, zisebenza ngokwefanelo begodi zona zanele.

Iye, kuyasebenza ngombana endleleni akubi nesiphithiphithi begodu nabatjhayeli beenkoloyana ezincani bayakghona ukukhamba kamnandi endleleni nangabe

Ngombana iimbhesi zithutha abantu abanengi begodu zikhamba buthaka kunezinye iinkoloyi endleleni ingakho kwamele zikhambe zizodwa zikwazi ukubekezelelana zizodwa.

Iye, iyaba nemigodi ngombana nayo inamavilo amakhulu alingana newethraga begodu ineesindo.

Akukakateleleki kobana zikhambe esikontirini kwaphela kodwana kungaba kuhle nanga zingakhamba zoke esikontirini ngombana endleleni yegrabula ivela imigodi masinyana begodi ibanga ithuli elinengi khulu lokhana nakudlula amabhesi khulu.

Matjhumi abunane.

Ukobana kumele kukhulunywe naye umtjhayeli loyo begodu afundise nangokubaleka kokugcina isikhathi ngombana ekugcineni kwakhe isikhathi nathi sikwazi ukugcina isikhathi ekuyeni emiberegweni namkha kwezinye iindawo lapho siyakhona.

Siphatheka kuhle nasikhamba ngamateksi ngombana ayaphangisa ukuthi akufikisa lapha uyakhona nanoma nje intengo yakhona iphezudlwana ukudlula yebhasi nje.

Kuyangihlukumeza ngombana ibhesi ithatha isikhathi ukufika endaweni begodu khulu ngombanyana inama-bus stop, khona la afanele ungene khona before iyala iyakhona ukuzungeza kwayo lokhu ngikho okungenza ukuthi ngingakuthandi ukukhamba ngebhesi.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri ukobana, kugcwala ithuli begodu iindlela lezi imigodi zenzeka imigodi lula uthuleli uthola selingena ngaphakathi kwebhesi ungasakghoni umoya emnandi ngombana umoya sewugcwele ithuli.

Kusiza ngokuthi kuphungule ye-traffic endleleni begodu kusiza ngokuthi ngiyakghona ukuthi abantu boke abaya endaweni ethize bajwayele ukobana bahlika kuphi.

Uyakhamba uye kumtjhayeli, uyomtjela ukuthi uphathekile bewubawe nokuthi ajame nakathola iindawo lapho angajama khona ukuthi uzikhulule.

Kukobana ipetroli iyadura begodu ne-diesel yingakho-ke kumele ikhuphuke ngombana nababeregi laba abatjhayelaba kwamele ukuthi barholelwe ekupheleni kwenye nenye inyanga.

Ngombana iinkoloyi ezizijameleko ukghona ukukhamba wedwa, ukhambe nabantu ozikhethela bona bese eenkoloyini zomphakathi, kungena omunye nomunye umuntu, awukghoni ukuthi ungazikhethela ukuthi wena ufuna ukukhamba namuphi, awufuni ukukhamba namuphi, yngakho abantu bakhetha iinkoloyi

Iwathinta ngokuthi nagade uhlele ikhambo nomndeni mibeke imali ethize, nasele iintengo yeembaseli ikhuphuka okutjho ukuthi imali leya eniyibekileko kwamele niyingezelele ngombana imali yokuthela intengo yeembaseli sele kumele ikhuphuke-ke kwanje.

Abatjhayeli beenkoloyi bathinteka kabuhlungu ngesikhwameni ngombana intengo yeembaseli nayikhuphuka bangakatheli sekumele bakhiphe iimali zabo abangakaziplaneli ukobana bazoziberegisa, into leyo ibakhipha ku-budget.

Kulungile khona kodwana akukafaneli ukuthi bakhuphule namkha benze izinto bangacabangeli umphakathi nabatjhayeli beenkoloyi nabatjhayeli beenthuthi zoke ezithutha abantu nomphakathi. Kwamele ngaphambi kokobana banqome ukukhuphula imali yeentengo yeembaseli, bacabangele woke umuntu ozokuthinteka, kusukela kubatjhayeli beenthuthi beenkoloyi nabakhweli ababeregisa iinthuthi lezo mihla namalanga.

Iye, ikhona inzuzo. Yokuthoma, ufika ngesikhathi lapho ofuna ukuya khona isikhathi begodu umuntu oberegisa ikoloyakhe ukwenza ukuthutha abantu uyathola imali yokuziphilisa ngakho-ke ngiyavuma ukobana iinkoloyi ezincani ezizijameleko

Ukuba nekoloyi kuthinta isabelomali somuntu lokhana nangabe i-petrol izokukhuphuka, lapho umuntu uyathinteka ngombana kumele abhadale i-insurance yekoloyi, athele i-petrol yenganga. Sele ikhuphukile, kumele angezelele imali yalokho, ngapha uthole ukuthi usabhadala nekoloyi leyo akakayiqedi, ngapha uthole ne-insurance nayo iyakhuphuka, ibudget yomuntu iyonakala ned khona njalo, nokuba namakhamba angakaplaneki.

Njengomkhweli webhesi ngombana kuthinta iphakethe lami emrholweni nangirholo umrholwami wangenyanga ukuthi imali ngeyokukhwela ibhesi kodwana nasele kuthinta.

Ngombana iimbhesi ezinengi aziberegisai imali efanako mihla ngemihla ngombana zikhamba iindawo ezihlukeneko begodu azikhambi njengezinye iimbaseli zokukhwela babantu zikhamba ngokuhlukileko.

Kubalimaza khulu ukukhuphuka kweentengo yeembhesi ngombana sekumele bathathe imali le abathengele ngayo abantwana uburotho bayifake ekubhadeleni amathikithi webhesi, ngakho-ke kulimaza umnotho nesikhwama ngendlini.

Nange abakhweli bebhesi bangaziswa ngaphambili kwesikhathi bangabazisa phambili kwenyanga babaphe inyanga eyodwa ngesaziso batjhentjha iintengo.

Kufuze kuqalwe khulu abakhweli ukuthi abakhweli abakhwelakaba ngibaphi, bawela kuliphi izinga. Kanengi abantu abakhwela ibhesi kubabantu ababerega emakhwitjhini ngakho-ke akukghonakali ukuthi bangakhutjhulelwa iintengo mihla nemihle ngombana imali abayirholako yincani yinto ekumele bazitjheje lezo.

Iye, kufanele angenelele ngombana naye unesandla okwenzekalako. Uyazi ukobana abakhweli abakhwela iimbhesaba baberega bunjani, imali abayirholako ingangani ngakho-ke kufanele nesandlanyana ukuze zingakhuphuki khulu

Iye, abanye ingabadosa ngombana ukuzithelelela ipetrolo ngemalakho kwesinye isikhathi kuyadura khulu. Akufani nalokha nawusebenzisa iimbhesi ngakho-ke intengo nazingehla, abantu laba abatjhayela iinkoloyi zabo nabo bangeza bazokukhwela ibhesi.

Ngicabanga ukobana haye kubujamo obenza ukuthi iintengo zeembhesi zikhutjhulwe ngoba kwesinye isikhathi uthola i-petrol ikhuphukile namkha i-diesel ikhuphukile, uthole ukuthi kufanele iintengo zikhuphuke ukwazi bakwazi ukufaka ipetroli nama-diesel kumabhasi begodu bakwazi nokubhadala abatjhayeli.

Abacatjangelwa khulu ngombana kusuke kukunengi ekufanele bakucabange mbono wami loyo

Iye, kukhambisana kuhle khulu begodu ngibona ngathi ngizo-ke ezikhamba kuhle ngeempreysi zakhona, iintengo zakhona ngizo ezikhamba kuhle ukudlula lezi zasemakhaya.

Iye, kumbono omuhle ngombana abantu abarhola impensheni ababeregi indawo bazokurhola impensheni nje begodu bantu abakhulileko. Eendaweni ezinengi bathola ukuphatheka obuhlukileko abantu abarhola ipentjheni ngakho-ke noma bangabaphulelwa ngemadlanyana encani, ngitjho ne-ten rand irerhe.

Kufanele abogogo abaneminyaka engamashumi ayisikhombisa ukuya phezulu kube ngibo abaphungulelwa imali, ingasi boke ni kodwana abantu abathoma kumatjhumi ayisikhombisa begodu babenobufakazi kobana bayathola imali yomrholo.

Iye, kubalulekile kobana baqale ukobana bahlala kiziphi iindawo ukwazela ukobana nabatjhayeli bazi ukuthi babathatha kuphi izinto

Kungabasiza ngokuthi imalabo angekhe khulu lokha nabakhwela iimbhesi ngombana abayiberegisako ukobana baziphilise and abarhola umndende

Nabangathola isaphulelo samaphesente angamashumi kungaba kuhle khulu.

Iye, ziyabatjheja khulu amalanga la ngombana neembhesi lezi ezikhelwa babantu zisebujameni oburerhe ngaso soke isikhathi begodu angeke usathola iimbhesi sijamile zistakile endleleni.